Go tshameka metshameko ya kgaisano ka nako go a thusa le go ikentsha bodutu ebile go 'ira gore bana kgotsa batho ba kgaogane le go tlala straata ba iphitlhele ba le mo gare ga dikotsi kgotsa dintwa.

Go nna le metshameko mo megaleng e fokoditse thata go na le metshameko ya go tshamekela kwa ntle le gore bana ba tshameke mmogo. E fokoditse thata ka 'ore mo nakong ya nou, batho le bana ba tshameka metshameko ya mo difounung. Ba ithatela le go dirisa megala ka nako e nngwe e

Metshameko e mentšha e kgatlhisang e re ka e tshameka ke ya mantšwe, ya dipalo le ya go gatisa.

Mo gompienong di ama metshameko ka gore mo nakong e ntsi batho ba kgona gore ba tshameke ba le mo malapeng a bone kgotsa ba sa kgone go tshameka ka bontsi le ka tsela e e tlwaelegileng ya bogologolo. Ka nako nngwe e tlhoka gore batho ba nne le data kgotsa le motlakase. Ga o sena motlakase kgotsa o sena data e mengwe ya metshameko e ga o kgone go ka e tshameka.

Se ke se ratang ka metshameko ya seileketoroniki ke gone kgotsa ya megala ke gore o kgona go tshameka kae kapa kae mo o leng teng, kgotsa o mo koloing, o mo taxi-ng, o ko mmerekong, o mo ntlong ebile o kgona go tshameka ka nako e feng le e feng.

Go tlhokagala di data. Ggo tlhokagala le motlakase gore phone e be e tletse e na le battery e e lekaneng gore o ka kgona go tshameka metshameko ya teng e tumileng e tshwana jaaka bo chess.

Metshameko ya mo internet-eng e ka go ama ka tsela tse dintsi tota ga o sa ikhutse ka 're boboko bo tlhoka go ikhutsa le matlho ka gonne o dula o shebile founu, mogala thata le matlho. Light e kgona gore e senye matlho le mmele. O tlhoka go ikhutsa. E ke e ratang ke e chess.

Metshameko e mentsi ya ko internet-eng e tlhoka data gore e dire ka gonne e le metshameko ya ko dinageng tse dingwe. Bontsi ya tsone ka gonne tshwan'tse o duele gore o kgone go e fitlhella kgotsa e dira.

Ba bantsi ba rata go tshameka metshameko ya mo internet-eng bosigo ka gonne bosigo di data tsa teng di ka fatshe and-e ga o sa batle go tshameka kgotsa di data tse di ka tlhatlhwa ya ko tlase. O ka kgona gore o e download-e metshameko ya teng e nne mo founung. O seka e tshameka ka gore o tlhoke data ka metlha ga o tshameka kgotsa ga e santse e dira.

Gore e tokafatsa matshelo a rona ka gore e re thusa gore re seka jaaka batho re sa tlhola re tletse-tletse mo seterateng. La o jewa ke bodutu o kgona go itshamekela yone o le mo lelapeng la gago o iketlile.

Go netefatsa gore o bolokegile fa o tshameka metshameko ya ko inthaneteng ke gore o s'ka fana ka boikitsiso ba gago. Dilo tse di tshwanang jaaka dinomoro tsa dikarata kgotsa maina le boithupi ba gago mo inthaneteng. O s'ka fana ka dilo tse di botlhokwa.

Metshameko ya mo inthaneteng e leng bonolo go fitlhelega ke ya di-building blocks le tsa di-snake.